Dipapadi di na le bohlokwa ka mefutafuta ka ba ka e kang ho ikwetlisa hore o nno o dule o otlolla mmele hore mmele wa hao o kgone ho dula o le malala a laotswe. Hape dipapadi ho thwe di thusa kelello hore e dule e sebetsa hantle. E sena mathata neng kapa neng. Dipapadi hape di thusa ho aha setswalle. Mme di thusa le ho etsa hore motho a kgone ho tlwaela batho o kgone ho bua le batho hantle.

Batjha ho na le tlhodisano selemong se tlang, e tlo ho le kgutlisetsa haholo. Tlhodisano ena ke ya selemo se latelang e tloba le ditlamorao tse ntle haholo. Tlhodisano ena ha ena fela tjhelete empa e na le dintho tseo tse ngata tseo ka iphumanelang tsona. Jwalo ka ho hlaya thelevisheneng le ho fumana di-voucher-a tseo ka rekang ka tsona kae kapa kae.

Ha sehlopha sa rugby sa Afrika Borwa se ne se hlola dihlopha tse ding. Ke ne ke le motlotlo haholo hobane le nna ka le leng la dilemo ke kile ka bapala rakebi. Ebile ke e rata haholo ka hoo bane ba nkentse motlotlo haholo, haholoholo Siya Kolisi e neng e le mokaptene. Ke ne ke mo thabetse haholo ka tlhole ena ya hae.

Ho dula nako e telele ho ka etsa mmele o kgathale ebile ho ka etsa hore kelello ya motho le yona e dule e kgathetse. Ka hoo, motho a ka qetella a dula a robala nako e kgolo le e nyane. Mme a qetella e le motho a se a lemala mmeleng ka baka la ho dula a robetse nako ena kaofela.

Ho lema ho thusa hore motho o dule tema ya hao e dule e hlwekile mme o kgone le hore dijalo tsa hao di hole ka pele ka nako e tshwanang. Ha o ntso lema jwalo, o thusa le kelello hore e dule e kwetlisehile le mmele hore o dule o kwetlisehile, o dule o le malalaotswe ka dinako tsohle. Ka hoo, ho bohlokwa hore o leme e le ka tsela ya ho ikwetlisa hobane ho na le mekgwa e mengata hoo e thusang ka .

Ke batla sekolo sa ka se kenye papadi. Papadi e tla thusa bana hore ba kgone ho tlwaelana ka mokgwa ona wa ka pele. Dipapadi tse kang bolo, tse kang netball-o, tse kang tse kang bo volley ball-o di ya thusa. Empa ke dipapadi tse nang le beng ba tsona. Ka hoo, ke batla sekolo se kenye papadi e batho kaofela ba tla kgona ho e bapala ho sa ho, sa kgathalle hore ke moshemane kapa ngwanana ke motho a nonneng kapa ya sa nonang, empa ba tla kgona ho bapala kaofela mme ba ithute bale kaofela.

Gym-i e bohlokwa haholo e seng for mmele feela, empa le for kelello. Hobane ka gym o ka kgona hore mmele o dule o kwetlile mme o le matla hape. Kelello le yona e kgona ho ho tiya. O kgone ho nahana ka pele mme ya thusa hore kelello e bulehe. Motho a kgone ho nahana ka pele mme a nahane ntho tse batsi tse bile tse di le tjhatsi.